Tandululiwa nga u engedza zwiendedzi na mabisi, tshivhalo tshao tsha vha tshinzhi na muvhuso u nga dzhenelela nga u ḓisa mabisi kha vhupo nga vhupo.

Hezwi zwi amba uri ndi khou tea u fhungudza zwiṅwe ku sipendele kwa zwithu nahone maṅwe masheleni nda vha ndi tshi seiva a thi tsha ḓo kona u seiva vhunga ndi tshi ḓo tea u badela u ya mushumoni uri ndi kone u dovha ndi wane maṅwe masheleni.

Ḓuvha ḽe nda vha ndi khou tea u ya mushumoni muṅwe nahone ndi na tshipiḓa, ndo lindela bisi ḽa si swike nga tshifhinga. Nga nnḓa hezwo kugidimele ḽa tshimbila ḽi tshi sokou ima na u lindela vhathu vha re kule kule, zwa fhedza zwi tshi khou ntswikisa kha uri ndi swike ndo lenga nahone ndi tshi tou vha murahu ha tshifhinga vhukuma.

Zwifhinga hezwi zwi vha zwo to nambatedziwa ṅwaliwa hanefho kha mabasi nahone ni a tea u zwi vhea kha founu yaṋu lune ni tou dzulela ni khou zwi ḓivha uri nga tshino tshifhinga zwi amba zwi vha zwi khou fhira.

Ndi nga tea u ambedzana na mureli uri ndo tou sa ḓivha nahone nda mu fulufhedzisa nga u mu fha na yo fhiraho matshelo a hone ndi tshi khou lifhela na ya murahu. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda nga ita hezwo.

Nḓila ine nga matsheloni ndi a baleliwa u wana tshiendedzi tsho ya mushumoni nga maanḓa arali zwi tshi vha zwi tshi khou itea ndi songo zwi puḽana kana ndi songo vhidzeliwa murahu. Fu futhi zwa nsipendisa masheleni a extra ane a vha a siho kha puḽane na u ntswikisa mushumoni ndo lenga, sa u nga ndi ḓo tea u thoma nda ṱoḓulusa uri ndi wane transport.

Luafhulelo ndi tou vhona zwi songo tea vhunga na vhareili vha zwiendedzi navho vha tshi vha vha mushumoni endeni na peṱirolo vha tshi ya u renga a hu na hupfhi u ṋamedza vhaaluwa kana vhaṱuku, u ḓo badela nthihi. Zwine vha nga iteliwa khaṅwe ndi u vha tendela uri vha wane wo dzula musi vha nga ngomu na u fariwa zwavhuḓi mara vha tei u wana luafhulelo, vha tea u badela sa muṅwe na muṅwe.

Ndi kha nyimele yo raloho ndi si fariwe zwavhudi nga mureili kana u ṱangana na mathada musi ndi kha tshiendedzi tsha nnyi na nnyi.

Vhudzisa uri eyo ndi nḓila yo ya fhi sa musi nṋe ndi tshi khou vha ndi sa khou i ḓivha na u ḓivha khwiṋe if i tshi khou ya hune na ḓo fhelela hone.

Zwithu zwine nda zwi ita ndi u sa swika nga tshifhinga nahone u sa ḓivha bisi ḽine nda khou tea u ḽi namela na kuitele kwoṱhe nga ngomu.

Zwoṱhe ndi u ya u itisa khadi dzi ofisini dza mabisi, u tshi ṱoḓa u ḓivha zwinzhi ndi u vhudzisesa vhareili uri vha kone u sumbedza dzi ofisini na hune wa nga zwi ita hone khwiṋe nahone wo vhulungea.

Khadi, ndi hune vha tou badelisa nga tshelede uri u kone u dzhena nga ngomu mara zwi ṱuṱuwedziwa khwine uri u wane khadi u kone u shumisa yone u ya phanḓa.

U ya tshikhuwani, ndi u bva tshikhuwani u swika hune nda dzula hone, ndi na mureili nahone hu si na vhathu nga ngomu bisini. Lune ro vha ri vhavhili, ri tshimbila na u ḓifha na u zuwa na u takala sa vhunga ra ro ḓowelana nga hetsho tshifhinga hu no tou ri hu tou vha mureili na muṋameli.

Hu tea u vha na milayo ine vha tea u funziwa na u i ḓivha na u gudisa vhaṅwe vhareili u ṱhogomela na u dzhiela nṱha havha vhathu.

Vhukuma nga maanḓa ḓiroboni saizwi hu tshi kona u funziwa kureilele kwone nga nḓila yone i re na milayo yone ya u reila na u sa kona u thithisa u tsitsikana ha dzi bada nḓilani kana u thithisa nyimele ya dziṅwe goloi dzi re khou tshimbila nḓilani.

Ndo wana zwi khou nḓaḓisa vhunga ndi tshi kona u pfhesesa kuḽaithele kwavho na zwine zwa vha zwi khou amba musi ḽithihi ḽa mavhone a tshi funga. A thi tu tou vha na ekisipirientsi tshine nda nga tshi ṱalutshedza siani iḽi.

Magondoni nga madekwana ndi vhona o tsireledzea sa vhunga hu tshi ḓi vha hu na mavhone na vhathu vha hanefho vhuponi, vha tshi kona u tsireledzana nga tshavho.

Hune nṋe nda bva khaho a hu tu tou u vha na tsireledzo yo no tou iteliwa muthu u ya nga hune, nga nyimele yawe, tsireledzo i vha i khou fana kha vhathu vhoṱhe.

Ndi khou ima tshifhinga tshe nda vha ndi tshi khou shumela tshikhuwani, nda ndi tshi kona u fola ḽaini nahone no buba nga matsheloni u swika hanefho ho no foliwa hone, zwa dovha zwa ni dzhiela tshikhala na swika hune no tea u ya no lenga nahone nga murahu ha tshifhinga tshuhulu nga maanḓa.

Kharali tsho fhira zwi a isa kha uri mureili a baleliwe u langa tshiendedzi tshawe zwine zwi a kona u vhanga dzikhombo dza badani. Vhaṋameli nga ngomu vha ya baleliwa u wana muya wo fema sa vhunga vha tshi vha vho ḓala, zwi dovha zwa hafhu zwa vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha vhuendi badani, lune u wana khombo zwi vha zwo leluwa nga maanḓa.

Thekhisi ha vhuponi hanga ndi kwaho sa vhunga hu tshi kona u fheledza vhunzhi ha dzithekhisi nahone vhupo vhunzhi vhu ṱanganela hanefho hoṱhe, hu vha hu na safe for vhathu ṋamela tsireledzo i vha i hone nahone hu vha ho leludzea kha uri hu ṱavhanye hu wanale musi muthu a tshi hu ṱoḓa kana a tshi ṱoḓa u ya mushumoni yawe.

Thetshelesa vhareili musi vha na zwililo, vhathu vha pfesesana kha ḽithihi zwisathu swikelela hune vha gwalaba.

Vhangi zwi katela u gonya ha mitengo ya zwivhaswa, ngeno vhaṋameli mitengo yavho i sa kho gonya lune vhareili vha vha vhasa vhuyeliwi zwine zwi vha swikiswa kha u gwalaba.

Zwa musi ri tshi khoya zwikoloni mabisi a khou gwalaba, lune ro swika hune ra tea u swika ro lenga zwikoloni sa vhunga hovha husina iṅwe nḓila nahone vha vho vala dzibada dzoṱhe.

Hone ḓuvha ḽoṱhe thekhisi dziavha dzi tshi kho shuma vhunga hu tshi vha hu na vhathu vhaṅwe vhane vha vha vha sakho shuma mara vha tshi khou ḓi ya mashophoni, mara nga zwifhinga zwa u bva ha mishumo ndi hone hune tshivhalo tshi vha tsho no ḓalesa.

Ita uri mureili muṅwe na muṅwe a redzhisiṱariwe nahone a kone u ḓivhea, lune naho a tshi ita vhukhakhi u kaidziwa nga vhahulwane.

U ḓala ha thekhisi sa vhunga isa takuwi musi i sathu ḓala, zwine zwivha thaidzo he nda fhedza ndi tshi khou tea u to tsa nda ya nda ṱoḓa thekhisi dzine dza khou ṱuwa nga tshipidi.

Tshiṱori tshine ndono ṱangana natsho ndi tsha musi ndi tshi khou ima ha ḓa ha thuntshiwa muthu he ndavha ndo ima hone, fhedziha nda ndi sa khou ḓivha zwoiteaho uri zwi swikise hafho mara ndo ṱanziela hezwo.

U vhudza vhareili kushumele kwa vhuḓi na vhathu na nḓila ya u kona u vha na nyambedzano na vhathu.

Vhuponi ha mahayani thekhisi dzi a konḓa u wana vhaṋameli sa vhunga hu sa tu vhesa na tshiphithiphithi, ngeno vhuponi ha dzi ḓoroboni vha tshi kona u ḓadza vhathu nga tshikhathi tshiṱuku sa vhunga hu tshi ṱa ho ḓala dzi badani.

Zwine dzithekhisi kana vhu ima dzithekhisi ya ḓisela, ndi uri hu ya vhana vhathu vhane vhaya kona u ya vha ḓi rengisela zwine vha rengisa hu nga ḓivha maḓi, zwiṅwiwa na masimba vha ya kona u ita tshelede yo imaho nga uri vha kona u unḓa miṱa yavho. Ngeno hu tshi vha na vha tholiwa vhane vhaya vha tshi kiḽina kana u kulumaga henefho fhethu zwine zwi hudza ikonomi yashu.

Ekisipirie na tshenzhemo ya thekhisi ṱhukhu sa vhunga sa bisi ṱhukhu sa vhunga dzi songo tou ḓala ho ḓalesa thekhisi na mabisi mahulwane.

Sa u gonya ha mitengo ya vhaswa ngeno ya vhatevheli i sa gonyi.

Migwalabo ya dzithekhisi ndi hune vhashumi vha baleliwa u swika mishumoni sa vhunga dzi nḓila dzi tshivha dzo thivhiwa, nahone vhane a vha na zwiṅwe zwiendedzi a vha koni u swikelela uya mishumoni.

Vha tea u vhudziwa nga zwifhinga nahone vha tea u vha hone hanefho hune migwalabo ya khou itea hone, u vhona uri vhagwalabi a vha thithisi vhuṅwe ha vhuendi ho no vha hu vha hu u tshimbila badani.

U tsireledza vhuṅwe ha vhuendi ho novha hu kho tshimbila badani.

Migwalabo ya dzithekhisi i ṱuṱuwedza tshitshavha kha u ḓi dzhenisa kha zwa u tswa sa vhunga hu tshi vha tshi wana tshikhala ngeno.

Ndono vhudavhidzani ho no tou vha hone sa vhunga migwalabo heyi i tshi isa phanḓa muvhuso u sa khou dzhenelela, nahone na u u khou dzhenelela wa dzithekhisi vha ya vha na khani ine i vha i ita uri vhasa thetshelese na zwino ambiwa kana u vha kha ḽithihi.

Hune nda bva khaho, mbadelo dza dzithekhisi dzi avha dzi tshi khou pfhala.

Tshema sa vhunga na musi dzi piṱirolo kana zwivhaswa zwi tshi gonya, vhuponi hune ndabva khaho mitengo i sa to gonya.

Dzi thekhisi, kanzhi i gonyiswa nga u gonya ha zwivhaswa.

Zwo bvisela khagala, zwi thusa vhaṋameli uri vhanamele vha tshi khou ḓivha mitengo nahone zwi vha thusa uri vha ḓivhe tshelede ine vha ḓo tea u i badela, na tshifhinga nahone u wa vha wo vhudziwa uri i ḓo gonya lini.